Hangata ha ke kgone ho sebedisa tjhelete. Ke e sebedisa ho ho reka dintho tse sa lokang. Jwale ha ke tsebe ho e boloka.

Ee, taba e, e nketsa hore ke tshepe hore kannete insurance ya patala ka hobane hangata ke na le ho bona batho ba kgona ho thola tjhelete ya insurance ha ba hlaheletswe ke mathata.

Nka ya ka lo etsa loan-o ka ba hlalosetsa hantle hore ke ke kopa mokitlana wa hore ke tlo kgona ho reka ntlo.

Ah-ah tshebediso ya ho beha account-o, ya ho beha tjhelete account-ong ya ka ha se mahala. Kgwedi le kgwedi e nka tjhelete e lekanang le six ranta.

Eya, ke na le yona taelo ya ho patala jwalo ka ha o tshepisitse.

Bo rakgwebo bana ba re thusa ka nako e nngwe, ka nako e nngwe ha ba thuse ka hobane ha o sa ba patale, ba o shapa, hape ba nka le thepa tsa hao.

Ee, ke ne ke kenela stokvel-a moo ke dulang. Kgwedi le kgwedi re ne re ntsha five hundred, hape re ile ra fihlela sepheo le toro ya rona. Ka hobane ha o ne o qeta ho thola tjhelete, o no etsa tseo o batlang ho di etsa ka mokgo o batlang ka teng.

Ha o bula bukana ya banka, o tlameha ho ya bankeng eo o ka batlang ho bula yona bukana ya teng. O tlo hlokahala I-D le proof ya address-e ya moo o dulang hore o bule bukana eo. Hape le tjhelete e kabang, e ka feta-fetanang. Bankeng tse ding ho hlokahala fifty ranta, e nngwe forty ranta. Ho hlaya ka hore o batla ho bula banka e feng?

Ha o batla karete ya hore o reke ka sekoloto, tlamehile lebitso la hao le se kebe la ba lebe. Tlamehile credit score ya hao ebe hantle hore o kgone ho reka ka sekoloto.

Credit score ke ha lebitso la hao le le letle.

Ho ne le bonolo ha ke ne ke lo bula bukana ya account-o bankeng ka hobane ha ba ka ba sokodisa. Ke ile ke tshwere copy ya ID ya ka le proof-o ya moo ke dulang teng.

Stokvel-a sa dijo ke sona se ka lokelang batho ba tsofetseng.

Ke kopa le ntjwetseng tsa tefello tsa banka ya lona ka hobane ho na le tjhelete e ke sa e utlwisising, e tswileng ka bankeng ya ka. Ke kopa le nhlalosetse hore le sebetsa jwang le batho?

Hore o bule account-o ya savings ka mobile banking App. O tshwanela ho kena App-ong ya hao, o tlo bona moo ho buwang ka di-savings-e. Wa kena moo, wa set-a hore o batla ho save-a bokae?

Ntho ya pele eo ke tlo e etsang ke ho ya bankeng eo ke e sebedisang. Ke lo utlwa hore hantle-ntle ho etsahala jwang hore ha ebe ke batla ho ntsha tjhelete ya ka ebe ha eyo?

Ntate wa Palesa tjhelete eo o nkenyeditseng yona ba re PIN ha e sebetse hantle. Ke kopa o check-e PIN hore e lokile na? O mphe PIN e leng right-e.

Forex ke trading. Ke tseba hore batho ba etsa tjhelete ka forex.

Ditjheho tsa cheque account-o di phahame tjena ka hobane o fetoletse account-o ya hao ho savings account-o to cheque account-o.

Tjhelete ena e setseng mo account-ong ya hao ke tjhelete eo e leng hore e kgona hore ha o kenya tjhelete, tjhelete eo oe kenyang e se ke ya jeha, e sale e le jwalo. Hape tjhelete eo ke yona e patalang di-account kgwedi le kgwedi.

Ke nka tjhentjha taba ya hore di-funeral cover ha motho e se e le, a sa hodile haholo a le dilemong tse kgolo. Tjhelete ya hae ya eketseha. Nka tjhentjha yona ntho eo.

Ha o fokola ka tjhelete o ka kgona hore, ho na le ntho tseo o ka di etsang hore o be le yona. O ka kgona ho ya bankeng wa ilo kadima tjhelete.

Ke nahana hore mapolesa a tshwanela ho thola ditsotsi tseo ba ba tshwarise. Ka hobane hona jwale re tlo sokola ho ntsha tjhelete.

Nkgono hore ha le fihla Mozambique e be le tjhentjha tjhelete ya lona ke ka hoba, ke ka baka la di-exchange rate. Tjhelete ya Mozambique le ya ka mo ka South Africa ha di tshwane.

Ke ne ke leka ho bula karete ya ho reka ka sekoloto empa lebitso la ka le lebe. Ke ne ke kopa hore le nthuseng hore ke buile banka e, ka hobane nka kgona hore nka etsa jwang hore lebitso la ka le se kebe lebe.

Ee, ke kile ka fola ho ilo lata tjhelete eo e ne, ke ne ke e romelletswe. Ke ile ka thuswa hantle, hape mokgwa wa teng o ne o bolokehile. Ditjeho tsa teng ha di, di ne di le nyane haholo.